Ukutshala amagilebhisi ewayini kudinga izimo zezulu ezikahle ukuze akhule kahle futhi akhiqize izithelo ezinezinga eziphezulu. Zidinga ukushisa okufanele kusukela ku-thirteen degrees kuya ku-twenty-one degrees Celsius, phakathi nesikhathi sokukhula.